Ni nga ha vula leswaku i swinene leswi va anakanyaka leswaku va va lava nyikaka endhawu ya ka hina kumbe doroba ra hina e Wi-Fi ya mahala tanihileswi nga pfunaka eka hina leswaku hi valava hi kotaka eku yi tirhisa eka swa dyondzo katsa ni ku valava hi yi tirhisaka ku languta e swilo swin'wana kambe yi nga tlhela yi pfuna e vanhu leswaku va pfa lava kotaka eku rhumela ku katsa ni ku tsala e ti-assignment ta vona se ni nga ha vula leswaku i mihleketo ya kahle onge va nga ya emahlweni leswaku va endla hi ndlela leyi fanaku ku va endla layiburari kumbe ti-Wi-Fi ta mahala eka tilayiburari swi ta endla leswaku hi va hi kotaka eku kuma e vutivi hi xihatla.

Tanihi leswi vateki va nga hungu va nga le ku xaviseni ka mahungu ya vona eka minkarhi yo tala va va lava tirhisaka ngopfu e mahlevo leswaku va va lava kotaka eku xavisa maphepha ya vona katsa ni swilo swin'wana kumbe ku hangalasa e vutivi malungana ni munhu wo karhi loyi a dumeke mahlevo vo ma rhangisa emahlweni tanihileswi va la ku hangalasaka e mavonelo ya vona eka swiyimo swo karhi kumbe eka vanhu lava va vulavulaka hi vona leswi vulaka leswaku swo tala leswi vuriwaka hi vateki va mahungu i rihlevo nakambe swi va leswi swi nga riki ntiyiso ngopfungopfu loko va vulavula hi vanhu lava dumeke.

E vukhamba byi tele ngopfu ngopfungopfu eka swihaxamahungu tanihileswi vanhu va rungulaka mhaka leyi nga riki ntiyiso van'wani va nga ha va lava tirhisaka swihaxamahungu leswaku va kokela vanhu vo tala eka nchumu wo karhi lowu va wu xavisaka eku heteleleni vanhu va hetelela va lahlekeriwa hi timali ta vona se swi nga swi endlaka i ku va lava xo sungula hi lavisisanga leswaku xana mhaka leyi ni nga yi twa ka swihaxamahungu i ntiyiso ku fika kwini swo leswi swi ta ni pfuna leswaku ni nga vi loyi ni xisiwaka hi vayivi vo tirhisa swihaxamahungu lava kokaka e vanhu vo tala eminkarhini leyi hi hanyaka.

Lexi nga lawulaka leswaku e buruku rero ri pfumeleriwa hikuva wa ha ri na swona swilipi leswi kombisaka vuxokoxoko bya maxavelo ya burhuku rolero loko swa ha ri kona ri ta pfumela kambe loko u ri hava ri ta ariwa nakambe xin'wani lexi nga endlaka leswaku ri pfumeleriwa ri buruku kumbe ri ariwa ku pfumeleriwa loko u nga ri mbalanga minkarhi yo tala u nga ha ri tlherisa kambe loko u ri mbarile minkarhi yo tala lero va vona swi nga ha faneleki leswaku va ku tlhelisela u ri tlhelisela kona na kambe xin'wani i ku minkarhi yin'wana va nge pfumeli leswaku va va lava ku tlheriselaka timali yi vuyele ndzhaku va nga ha va lava ku nyikaka swilo swin'wana loko u tlherisa buruku .

Xitirhisiwa xo tlhariha lexi swi nga swa nkoka leswaku munhu a va na xona ni nga ha vula leswaku i ku va ni riqingho ku va lava hi va ka ni tiqingho kumbe ti-cellphone swi nga va ni nkucetelo lowunene ku katsa ni nkucetelo wo biha evuton'wini bya hina bya siku ni siku nkucetelo lowunene kumbe leswi nga swi endlaka leswinene i ku va na hina hi tikuma hi ri na yona e cellphone kumbe riqingho leswaku hi ta valava hi fonelaka vanghana ni maxaka va hina e nkucetelo le a nga ko i ku cellphone eminkarhini leyi hi hanyaka ka yo swa boha leswaku un'wana ni un'wana a va na yo u ta va lwa a kotaka eku vulavula kumbe ku pfuxela maxaka ya yena se swi nga ha va ni nkucetelo .

Vanhu va xiya leswaku rungula ra vona vuxokoxoko bya vona a byi hlayisekanga hi mhaka ka hi mhaka ya ti-app-u leti u kuma leswaku a minkarhini leyi hi hanyaka ka yona vanhu va tirhisa e ti-ap-u hi ku va lava va hlaselaka e vanhu van'wana se swi nga ha endleka leswaku van'wana swi va va va ni swivilelo malungana ni ku hlayisa e rungula ra vona eka ti-app-e to hambanahambana.

A swi olovi leswaku hi va lava hi kotaka eku tisirhelela ngopfungopfu eka inthanete Wi-Fi kumbe Wi-Fi leyi tirhisiwaka hi mani na mani nakambe minkarhi yin'wani swi nga ha va leswi endlaka leswaku rungula ra hina ri va leri xavisiwaka se i swinene leswaku loko i nghena eka ti Wi-Fi toleto hi fanele hi va ni vuxiyaxiya swinene leswaku rungula ra hina a ri ngheni eka ndhawu yin'wani leri kalaka ri nga fanelangi ku nghena .

A swi ta ni khomisa tingana swinene ku va loyi ni hlayaka mahungu mayelana na mina eka phephahungu nakambe a ni ta a ni ta za ni lava tsaleke phephahungu rero tanihileswi va tsaleke e nchumu lowu kalaka wu nga ri ntiyiso.

Leswi endlaka leswaku ti durha etikhampani ku nga khatariseki leswaku hinkwato i tikhampani ta ti-cellphone i ku van'wana ni van'wana va tiyimela va ri voxe.

Tanihi leswi ku nga ni ma-social media yo tala swo ta swi tele swilo leswi vana va nga swi endlaka eka ti-cellphone swi nga ha va leswi swi endlaka leswaku ntirho wa yena wa xikolo wu va ehansi tanihileswi a nga hetaka nkarhi wo tala a ri busy ni ku tirhisa ni selufoni ku tlula mpimo vana lavatsongo a va fanelanga va va lava tirhisaka e selulafoni nkarhi wo leha tanihileswi swoleswo swi nga endlaka leswaku va nga humeleli exikolweni kumbe ka tidyondzo ta vona.

Ti na nkucetelo lowunene ti endla leswaku vanhu va va lava dyondzaka eka leswi va swi voneke eka tifilimi ivi famba lava yaka va swi tirhisa eka tiholo ta mitlangu ni nga ha vula ni ku ti na nkucetelo lowunene ngopfu.

Lexi ni nga xi vulaka hileswaku ya pfuna ngopfungopfu leswaku vanhu va kota ku va lava va endlaka vuyimbeleri byo hambanahambana tanihileswi yi nga thekinoloji leyi nga ri ya xiyimo xa le henhla nakambe yi na khombo ngopfungopfu eka ndlela leyi vayimbeleri va va lava tekeriwaka e xinkwa eminon'wini wa vona kumbe emilon'weni leswi vulaka leswaku yi na swiyenge swimbirhi yi na laha yi pfunaka kona kumbe yi na laha yi kalaka yi nga pfuneki kona nakambe hi ta tsundzuka leswaku yi va leyi tlhelaka yi pfuna vayimbeleri leswaku va kota ku humelerisa e vuyimbeleri bya vona hi ndlela leyinene nakambe yi tlhela yi endla leswaku va yiveriwa.